Eya, hangata ke ye ke utlwe hore ha o kile wa nka ditholwana tsa motho e o ke o kene mathateng ka hobane e kotsi taba ena. Batho ba jala hore ba kgone ho rekisa kapa hona ho fepa ba lelapa la bona kapa ho hodisa dikgwebo tsa bona. Jwale ha o le motho o fihla o nka e tshwana le ha o le motho a utswang. Ka hoo, ha wa dumellwa hore o ka kena dipolasing tsa motho feela tje o ikgelle ditholwana tsa hae tseo a itjalletse tsona. Ka hoo ke ntho feela e seng hantle eo ka hobane e sitisa le dikgwebo tsa ba tsa bona batho ba lemang le bona batho ba dipolasing ba lahlehelwa ke tjhelete e ngata ka tsona ketso tsena tsa batho ba kgang ntle le tumelo.

Dishopong tsena tse holoholo hangata ho ba na le kontraka eo ba e tekelang le batho ba dipolasi bao ba lemang meroho o fumana shop o e ngwe le ngwe e ba na le dikonteraka le batho ba dipolasi ba ka bang hlano kapa tshelela ho ya ho leshome ho etsetsa hore ha e mong a fellwa ke yona meroho a tsebe hore o kgone ho fumana ho e mong ka hoo e dula e le teng dishopong ka hobane e o tekena dikonteraka le batho ba bangata bao ba jalang meroho eo mme hee bona ba ya mo supply-ela o e reka ho bona batho bao ba jalang meroho.

Rakgadi wa ka o ile a araba ha nhlalosetsa ka tsona dipalesa tsa sonneblom hore hangatangata batho bao ba etse meriana ka tsona haholo ha di e tsibuwang ke hore di sonoblomo tsena di ye di sebediswe ho fepa dikgoho, ho fepuwa dinonyana le mefutafuta e meng ya diphoofolo ho etswa dijo tsa yona ka diphoofolo hore batho ba kgone ho fepa diphoofolo tsa bona, mme le batho ba kgona ho etsa se jowang ka tsona di sonoblomo ba e ba dije fela tje. Ka hoo, la nhlalosetsa hore sonoblomo se se bohlokwa haholo maphelong a rona le maphelong a diphoofolo.

Canola ena ke e sebedisetsa ebile ke rata ho e jala ka hobane e sebediswa hangata e ntshwa mafura a leng ho ona ho etsa mafura ba bang ba ntsha mafura ho yona. Ho baka dikuku ho baka ntho tse farolohaneng. Ka hoo, canola hangata e sebediswa mafureng le dijong e kenywa dijong ebile e loketse le mmele wa motho.

Ke ka etsa patlisiso hantle hantle ya hore rooibos ena e jaleha selemong ha se le jwang ekaba e le mariha kapa hlabula kapa ha o le jwang. Ke be ke fumana poleke moo ke tla e jalang teng ke fumana peo ya teng moo e tholahalang teng ke kgone ho e jala. Ke be ke tsebe hore ke na le bokgoni ba hore ke ya tseba ho hlokomela. Ke be ke ithuta hangata hore e hlokomeleha jwang ke be ke e jala ka.

E ka se be monahano o motle ke le rapolasi a dulang Northern Cape ke jale lehlaka ka hobane wa tseba hore Northern Cape mobu wa teng ha se mobu o hantle kapa ona mobu o ka kgonang ho hodisa peo ya lehlaka ka hobane mobu wa teng omme ha se mobu o nang le metsi hangata ka hobane lehlaka le hloka metsi le seemo sa lehodimo sa Northern Cape. Ha se hantle hore se ka hodisa lehlaka hape le metsi tulong ya Northern Cape. Ho tsebahala hore tulo ya Northern Cape hlokahala metsi haholo. Ka hoo, seemo se setle ke hore o jale ko Natal, e seng ko Northern Cape.

Re le batho ba Afrika Borwa ha re fuwe menyetla e lekaneng ya hore re be bo rapolasi ka ho lekananka hobane ho fuwa bona bao ba nang le tjhelete bao leng ba ruileng bao ba kgonang ho reka dipolasi. Ka hobane mmuso o na le tsona dipolasi tse ka tlasa lebitso la mmuso moo o ka fuwang batho ho abelwe batho hore ba kgone ho ba borapolasi ba kgone ho jala ba kgone ho etsa ntho tse ngata ka dipolasi tseo. Ka hoo, mona Afrika Borwa monyetla ha o mokalo ho batho ba senang tjhelete ho fuwa batho bao ba nang le tjhelete ba kgonang ho di reka ka hona hee menyetla ha e lekane ebile ha ke bone e tla lekana ka hobane ho dula ho fuwa bao ba nang le tjhelete menyetla ka hobane ke bona ba kgonang ho reka dipolasi.